Kula maxesha esiphila kuwo ndicinga ukuba izinto ezifana noo-social media zinganceda ekutheni kushicilelelwe yaye kugcinwe iindlela izinto zesintu ezenziwa ngayo, isikakhulu ukuphekwa kokutya.

Ndicinga uba umntu ongumama angalungiselela ukuba umntana amkelwe ngokuba abikwe ngokusesikweni umntana kuloo mzi, yaye amkelwe nguwo wonke umntu wakuloo mzi ngokusesikweni.

Ewe, xa sinokwamkela ukuba wonke umntu unemvelaphi eyohlukileyo yaye ezo mvelaphi zihlukahlukeneyo zezona zincedayo zikhulisa eli lizwe, kungaba kuhle oko. Into ebalulekileyo kuhlonipha nje imvelaphi yawo wonke umntu, kuthi namalwimi wabanye abantu sizame uwafunda. Ke ngoku ke loo nto inganceda uba kungabikho nto yoba ilwimi elithile alufundeki okanye lijongelwa phantsi kuba abantu bengafuni ulithetha okanye bengafuni ulifunda.

Ewe, ndicinga njalo, kuba ukutya okukhawulezayo kuphekwa ngamafutha amanintsi yaye ezinye izinto ezifakwayo koko kutya asizazi yaye futhi zange sazitya mandulo, zazingatyiwa ngabantu bakudala. Iinto ezifana nee-preservatives eziza konga ukutya okungakhawulezi kubole zikhona, kodwa ukutya kwesithethe kona kuphekwa kunjalo kungongezwa nto. Kufakwa nje ityiwa ukwenzela uba kunongwe ngezinongo eziqhelekileyo yaye futhi izinongo ezifumanekayo kwi-nature, kwindalo. Akusetyenziswa izinongo ezenziweyo okanye eziprosesiweyo izinongo.

Ukutya kwesintu endikuthandayo ngumngqusho kuba ndiyawuthanda umbona, neembotyi kwaye ndiyazithanda nazo. Kakhulu umngqusho xa ndinowufumana nenyama ebomvu ephekwe ngokwesintu nalaa mhluzi wayo. Kokona kutya oko kundivuyisayo ndikuthandayo, ndingakonwabela ukutya qho.

Ndingathi abahlobo bam abangamabhinqa ndingathi mabanxibe isinxibo esingafana neelokhwe okanye nezikeyiti, ukwenzela uba banxibe hloniphekileyo. Yaye bathwale neeqhiya uba bangoomama kodwa uba baseziintombi noko abanodingeka uba bade bathwale iiqhiya. Yiyo ingcebiso endingabanika yona, yaye ke ndingathi funeka benxibe bahombile ukwenzela uba bacace uba bazele uzobhiyoza nathi.

Okay xa kukho ulaluko uye unyana lo wolukayo ancediswe ngoosisi bakhe okanye oodade bakhe. Oodade bakhe umkhwetha into abayenzayo kukumphekela ukutya yaye bamsele ukutya ngexesha, ekuseni, emini nasemalanga ukwenzela uba ahlale esemandleni umkhwetha.

Mtshana wam, ndiva kuthiwa ungxamele uyongena kwisiko lolwaluko. Bendifuna ukukucebisa ke ndithi linda, nyana mtshana wam kude kufike ithuba, kuba ezi zinto ziyadinga uba zihlelwe kubekwe ixesha ungangxami kuba eke wangxama ungazibona usengxakini. Yaye mhlawumbe kungathi xa sokufika ixesha loba udinge uncedo kungabi lula ukunceda kube kuzawube abantu bengahlelanga yaye bengalindelanga. Ke ngoku ke ndingathi kuwe linda, xa kufike ixesha zonke iiinto zakho zizawuhamba kakuhle, zihambe ngohlelo.

Ehlotyeni imozulu iba ntle, kuye kungabandi. Ke ngelo xesha kubakho, kubakho imozulu ezolileyo. Yaye ekupheleni konyaka kubakho abantu abavalileyo emisebenzini bazokwazi ubuya, bazokwazi ubhiyoza nathi xa sesigqibile, xa sekuzawubakho imigidi.

Ngokwezithethe zasekhaya nezosapho lwakuthi, abantwana baye bathiywe ngumakhulu. Umakhulu womntwana nguye othiya umzukulwane, amnike igama, kwaye elo gama linentsingiselo. Loo ntsingiselo ke yiyo leyo esithemba ukuba umntana uzawusingisela ngakulo, afuze emzekweni kwelo gama alinikiweyo.

Ndicinga ukuba xa abantu bokuhlala bengadibana bangakwazi ubuyisa isidima kwezi ntsapho zingathathi ntweni ngento yoba kudityaniswe, kuhlale kudityaniswe izinto kuqumwe ihlazo. Njengokuba abantu bathi xa besiza bezokulilisana nelo sapho, umntu aze nexamba leswekile, omnye nomilimili, omnye neflawa, iinto ezinjalo ukwenzela uba kulungiselwe ukutya ngaloo mini yomngcwabo.